Ukuze ulungiselele inhlabathi yokutshala kahle, qala ngokuhlola i-PH, izakhamzimba, ukwakheka, nokuhanjiswa kwamanzi. Uma inhlabathi inenkinga, lungisa ngokwengeza i-lime, uma i-PH iphansi, noma i-sulphur uma iphezulu. Bese ufaka umquba noma i-compost, ukuthuthukisa izakhamzimba. Vula inhlabathi, tilling, ukuze uthuthukise ukuhanjiswa komoya. Bese ufaka umqamelo wenhlabathi, ukuvikela umswakamo. Ekugcineni hlela izitshalo zakho ngendlela ezosiza ukukhula okuhle. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi nenhlabathi enempilo yokutshala ngesikhathi esizayo.

Ubuchwepheshe buthuthukisa ezolimo eNingizimu Afrika ngezindlela eziningi. Njengezinhlelo zokunisela ezihlakaniphile ezinciphisa ukusetshenziswa kwamanzi. Ukusetshenziswa kwe-Geographic Information System, ukuhlola umhlaba, ukuhlola umhlaba kanye nama-drones aqapha izifo zezitshalo. Izithuthi ezizenzakalelayo ne-AI, zisiza ekwandiseni izivuno kanti nezindlela zokulima ezifana ne-vertical farming, zenza abalimi bakwazi ukukhiqiza unyaka wonke. Lokhu kwenza ezolimo zibe nekhono lokumelana nezimo zezulu ezinzima, futhi kuthuthukise umnotho kanye nokudla okwanele ezweni.

Abalimi nabasebenza ezingadini, bangavumelana noshintsho lwamaphethini omoya, ngokusebenzisa izitshalo ezingamelana nezimo ezinzima. Ukufaka izivimbo zemvelo ezifana nezihlahla eziminyene, kanye nokusebenzisa amathuluzi afana ne-mulching, ukugcina umhlabathi umanzi. Amathuluzi athuthukisiwe okunisela, ukuhlanganisa izitshalo ezahlukene, nokusebenzisa ama-greenhouses, kungavikela izitshalo. Ukulandelela izinguquko zesimo sezulu kusiza ekwenzeni izinqumo ezingcono zokutshala, nokuvikela izitshalo emonakalweni ongabangela imimoya enamandla.

Ukunikezwa ngomhlaba wokulima kuzoletha ushintsho olumangalisayo emphakathini. Kufaka phakathi ukunciphisa indlala, ukudala amathuba emsebenzi, nokukhulisa umnotho womphakathi. Imindeni izokwazi ukuziphilisa, inciphise ukuncika kuhulumeni, futhi iqinise ubambano ngokubambisana ekukhiqizeni ukudla. Lokhu kuzophinde kuqinisekise ukuthi umhlaba usetshenziswa kahle, okuzothuthukisa impilo yabantu jikelele. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi uhulumeni anikeze nosizo lwezobuchwepheshe nezinsiza ukuze lo msebenzi uphumelele.

Ngolwazi lwami siqu, ukushintsha kwesimo sezulu kubangelwa izizathu zemvelo ezifana nokuhamba komhlaba, izintabamlilo, nemisinga yolwandle, kanye nezizathu ezibangelwa umuntu ezifana nokukhishwa kwamagezi abamba ukushisa, ukugawulwa kwamahlathi nokusetshenziswa kwezolimo, nezimboni ezikhipha amagezi ayingozi, gases. Loku kushintsha kuthinta ukuthula kwezitshalo ngezinga lokushisa elingazinzile, ukoma, izikhukhula, nezifo ezihlasela izilimo.

Ngithanda ukuthenga amawolintshi noma amakhabe kumlimi wangakithi, ukuze ngimusekele. Amawolintshi anothile nge-vitamin C, futhi ayavuselela emzimbeni, kanti amakhabe athokomele futhi asiza emzimbeni ehlobo. Ukuthenga ngqo kumlimi, kuqinisekisa ukuthi ngizothola izithelo ezintsha, futhi ngiyazi ukuthi zizonambitheka, futhi ngisize umlimi athole inzuzo ephelele.

Ukukhiqizwa kwesikhumba kunomthelela omkhulu emvelweni, kufaka phakathi ukugawulwa kwamahlathi ukuze kwakhiwe amadlelo. Ukungcoliswa kwamanzi ngenxa yamakhemikhali asetshenziswa ekucwangeneni kwesikhumba, kanye nokukhishwa kwegezi, gas, engcolisa umoya. Kuphinde kusetshenziswe amanzi amaningi, futhi izinsalela ezivela embonini yesikhumba zingcolisa umhlaba. Ukuze kuncishiswe lo mthelela, kunezindlela eziluhlaza ezifana nokusebenzisa izindlela zokucwenga ezingakhiqizi ubuthi, nokusebenzisa izikhumba zokwenziwa.

Ukutshala umoba kunenzuzo njengemali engenayo, amathuba emisebenzi, nokukwazi ukumelana nokushisa. Kodwa kunobungozi ezindaweni ezinesomiso. Udinga amanzi amaningi okungase kube yinkinga lapho amanzi engatholakali kalula, futhi kungabiza kakhulu ukunisela. Kuphinde kube nezingozi zokonakala komhlaba nokuncintisana nezinye izitshalo, ezikwazi ukumelana kangcono nesomiso. Ukusebenzisa izindlela zokonga amanzi kungasiza ekunciphiseni lezi zingozi.

Ukweseka abalimi abasafufusa ukuthi bathumele izimpahla ngaphandle, kungakhulisa umnotho weNingizimu Afrika ngokwandisa ukuthunyelwa kwempahla kwamanye amazwe. Okuletha imali yamanye amazwe kanye namathuba emisebenzi. Lokhu kuzonciphisa ububha, kuthuthukise ukukhiqiza, futhi kuqinise ubudlelwano bezohwebo namanye amazwe. Kuzokhuthaza ukusetshenziswa kobuchwepheshe besimanje ekulimeni, okuholela ekukhuleni komnotho ezindaweni zasemakhaya nasezweni lonke.

Ngicabanga ukuthi abantu abasha kungenzeka babuyele ezindaweni zasemakhaya bayoqala ukulima eminyakeni ezayo, uma nje amathuba edolobheni ayancipha. Nokuthi uhulumeni nabanye bazoseka ezolimo, nokuthi nobuchwepheshe nabo buzovumela inzuzo engcono, Kodwa izinselele ezifana nezimo zezulu, ukungabi nezinsiza ezisezingeni eliphezulu, nesithombe sokuthi ezolimo azinanzuzo, zingalubambezela lolu shintsho. Ikusasa lizoncika ekutheni izinguquko zenhlalomnotho, nezobuchwepheshe zizo siza yini, ukwenza ezolimo zibe yindlela ekhangayo entsheni.

Uma umaNtuli ekhetha izitshalo, kufanele acabangele isimo sezulu, uhlobo lwenhlabathi, isikhathi sokukhula, ukutholakala kwamanzi, nokulima okuhlangene. Kufanele ahlele izitshalo ezihambisana nesikhathi sonyaka, aqinisekise ukuthi inhlabathi ifanele, futhi abheke ukuthi zizodinga amanzi angakanani. Kufanele azivikele ezifuweni, nasezilokazaneni, futhi alungiselele indlela azotshala ngayo, ukuze athole umkhiqizo omuhle.